Nnyaa, ga ba amogele moputso o ba siametseng ka gore gantsi mo bagasi ba dikgang re tlhele re utlwa ba re ba mo strik-eng ba lwela gore ga ba kry-e madi a ba tshwanetseng le diura tse ba di berekang, ga se diura tse e leng gore di ka fa molaong. Jaanong, ka seo badiri ba sotlega ko dipolaseng.

Ba ka tsamaya ba ya kwa Department of Art and Culture ba ikwadisa gore bona ke ba setlhopha se se feng, mme ba attend-a le di-workshop-o gore batle ba ba itsise gore ba ka kgona gore ba thuse jang dijalo tsa bona gore setlha se sengwe le sengwe se se tlang le fa se ka tla se na le mathata a sona fo e leng gore pula fo gongwe ga nke ena, ba itse gore ba thusa jang dijalo tsa bona gore di kgone gore di seka robega, di seka senyega gore le kamoso dijalo tseo ga di kgonne go gola sentle ba itse gore ba ka di rekisa gore ba iphedisa ka tsone.

Ga ba itse dinako tse e leng gore dijalo tsa bone di tlhoka metsi, go na le nako nngwe dijalo di tlhoka metsi ka letsatsi ka letsatsi, fo gongwe dijalo di batla metsi ka beke, fo gongwe dijalo di batla go metsi ka beke tse pedi kgotsa tse tharo. Go ya ka gore wena o itse dijalo tsa gago bo kanang kanang ona le kitso e kanang kanang ka dijalo tsa gago le go di bona ge di tlhoka metsi. Janong bontsi ba balemi fa ba simolola ba bolaya dijalo tsa bona ka gore ga ba itse tekanyetso e tshwanetseng ya go tshela metsi.

O tshwanetse o kgone go sireletsa polase ya gago kapa le go itse gore o jala maungo a ntseng jang. Gantsi magodu a rata go tsenela borrapolase ba ba senyeletsang mo dipolaseng tsa bone, ba ba utswetsa, mme go botlhokwa gore o kgone go nna le tshireletso e e siameng o itse gore ge go ka tsena le bogodu o tle o kgona gore o itse ebile o le bone o bo o kgone o a go thusang go sireletsa polase ya gago a go thusa ka ona magodu a o. Se sengwe gape o tshwanetse o itse gore o ile go jala eng ka se o tshwanetse o itse gore go na le mmu e e farologaneng, mmu o tshwanetse o itse gore ke mmu e leng gore o ka lekanelang gore o ka jala eng ka gore ga se maungo a mantsi gore a otlhe a golelang mo mmung o o tshwanang.

Baeti bantsi ba rata go ya ko dipolaseng gore ba tle ba kgone gore ba ithute go jala le go bona gore bo rra polase ba dira jang dijalo tsa bona tsa maungo le go tlhokomela diphologolo tsa bona. Tsela e ke e leng gore ke nngwe ya ditsela tse e leng gore di ka tsenya tšhelete mo polaseng kgotsa mo temothuong ka gore batho ga ba tlwaela go dira mo polaseng le go etela dipolase. Batho bantsi ba nna ko ditoropong ba nna le bana ba bona, mme ko ditoropong dijarata tsa bone di di nnyane. Ga gona mo e leng gore ba ba ka nna jarata tse dikgolo le bone ba ikutlwisa gore ba itirele dijalo tse di itseng. Janong ka malatsi a boikhutso ba ikutlwisa ka go tsamaya le go etela dipolase.

Matamo a thusa balemi gore batle ba kgone go itse gore dijalo tsa bona di tlhoka metsi a ma kanang kanang le gore batle ba kgone go bona gore fa pula e nele metsi a ka sa ba sokodise. Ga pula e sane letamo le ntse le theoga le ya ko tlase le lebile ko go o emeng, ke fa ba kgonang gore ba measure-re ba bone gore ba ka dirisa metsi a makanang kanang gore ba tshele dijalo tsa bona le gore ba simolole ba ipeele metsi ba lebeletse gore nako ga e fitlha ya gore dijalo tsa bone di tlhoke metsi bone be ba ipeetse metsi ya nako thoko gore ba kgone go nosetsa dijalo tsa bona gore go tle go nne sentle.

Nka dira gore badudi ba e leng gore ba na le dijalo tse di jegang ba kgobokantse tsa bona re tle re kgone go kopana jaaka motse, re kgone gore yo mongwe a tlhoka se sengwe yo mongwe a mofe sone, le ene wa batlang se sengwe jalo yo mongwe a nang yona a mo neye yona ka mokgwa gore re kgone gore re thusane gore la ga motho a tlhoka nama kgotsa seshabo ka fa ntlung a ba itse gore o na le dijalo tse e leng gore re a ka di apaya a ja kgora.

Merafe e mentsi e bona kitso ya bona e tshwanetse bašwa ba bona ba e leng gore ba tla nna balemi ba dijalo bo e leng gore ba tlo tsweletsa go ruta le ba bannye ba ba tlang mo morago a bone. Jaanong ba bona diyunibesithi di tlo ba senyetsa di tsaya kitso ya bona e tsenya mo temothuong, temothuo eo ke e leng gore mang le mang a ka tsena mo go yone a tla a ithuta a itse gore a ka dira jang gore a thusa dijalo tsa gagwe fa dintlha tse di farologaneng di fitlhela dijalo tseo. Fo gongwe di senya, fo gongwe di godisa, fo gongwe di omisa. Jaanong bothata bo bo ka rarabologa ka gore batho ba ka nna fatshe ba buisana le baetapele ba merafe eo ba bontshane mabaka le bone ba ba bontsha le gore ga ba tla go go ba senyetsa ba tlile go dirisana le bona le gore e ka thusa jang temothuo kitso ya setso.

Ka go boela ko diyunibesithing gore ba kgone go ba bontsha gore ba atlegile bo kanang kanang le gore go tsena mo temothuong ke sone se e leng gore se thusa economy ya rona le gore ba ka itirela jang botshelo mo teng, gore batle ba kgone le bona ba tsene mo yone temothuo.

Ba ka kopana le borrapolase le baemedi ba badiri ba ko dipolaseng gore batle ba kgone gore ba bontshane mabaka, ba tle ba kgone go lokisa dinako tsa go bereka le madi a e leng gore ba duelwa ona ko dipolaseng. Ke ka moo go ka dirang gore go ka nna botokanyana.

Ba ile go thusega ka gore ba tle ba kgona gore ba nne le dijo tse di sa feleng ka mo ntlung, ga motho a tlhoka eiye wa go tswela fela ka fa ntle a ye go kgetlha eiye ya gage a ba e tshela mo dijong ga ntse a apaya or ga a batla tamati a ile go kgetlha ditamati a gagwe kgotsa ga ipatlela morogo wa gagwe a yo go tswela ka foo o boloka madi gape le go go se tlhoke dijo ka fa ntlong le madi a gago o tla kgona go bona gore ga a felele ko dijong, ka gore dijalo tse di leng mo jarateng di tlabe di mo tswela mosola.

Ba tshwanetse gore badire ditlhatlhobo beke le beke gore batle ba kgone go bona gore maruo a bona a itekanetse bo kanang kanang, mekgwa e ka diriwang gore ba thibelwe malwetse ke gore ba nne ntse ba tshela diphologolo tsa bone di-vaccination gore di tla di kgone gore di lwantshe malwetse ga di fitlha le gore ba kgone gore ba ba fe le ditlhare tse e leng gore di tlo thusa masole a mmele a tsone gore di kgone gore di emelana le malwetse ga setse a ba fitlhela le go di tlhapisiwa gore dintha di seka ba bakela malwetse.

Thekenoloji e thusa thata ka go boloka nako le gore metsi a ba berekisang mo dipolaseng tsa bone ba berekise jang, badirise di-measurement tse di ntseng jang. Ba tle ba kgone gape le go bona fo pele fale gore pula e tlo na ka malatsi a feng, maemo a bosa tlo nna jang gore ba kgone ba itse gore ba ipakanya ka nako gore ba kgone gore gape ba itse le gore ba kgone go sireletsa dipolase tsa bona jang.